Ke dilo dife tse di sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto. Dilo tse di sekasekiwang ke banka ke yone ID, lekwaloitshupo le gore a o ka kgona go patela sekoloto le gore o tlile go se patala yang.

Ke dilo dife tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanya fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata e fe ya sekoloto, mme o ka bapisa jang mefuta e farologaneng ya dikarata. Fa o tseya karata ya sekoloto o tshwanetse o tlhokomele gore o tlile go patala madi a ma kanang kang, Ka nako e kanang kang.

O akanya gore sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi, di ama jang tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, mme ke eng se se ka dirang go di tokofatsa. Hisetori ya me ya go adima madi e ama kopo ya me ya sekoloto ka gore ba tle go thoma ba batlisisa pele ka hisetori ya me gore ke a patala kgotsa jang. Mme fa ke sa patale nka dira ka bo jotlhe gore ke patele.

Diphoso dife tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, mme o ka tlhomamisa jang gore kopo ya gago ya sekoloto e tsamaile sentle. O ka itlhokomolosa dilo tse dingwe ka go ya ko dibankeng tse di maleba eseng mo bathong ba mo tseleng fela.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

Gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho jang gore ba dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya se koloto. Gore batho ba ithute ka tsa madi go tlile go ba thusa gore ba seke ba jabediwa fa ba tshwanetse ba patele madi.

Ke dilo dife tse di tsewang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto mme gantsi go bala jang morokotso wa go bula sekoloto. Dilo tse di dirisiwang ke banka gantsi ke gore a o na le sengwe se e le gore banka e tlile go se tseya fa o pallwa ke go patela sekoloto. Selo sa teng se ka tshwana le ntlo ya gago kgotsa yone koloi.

Ke dilo dife tse di tseiwang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto, mme gantsi go bala jang morokotso wa go bula sekoloto. Dilo tse di tseiwang tsiwa ke banka gantsi e ka nna yone ntlo ya gago kgotsa yone koloi wa e dirisa jaaka sengwe sa go patala sekoloto fa o palelwa.

Tuelo dife tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo account-ong mme di ka tilwa jang. Ga go kgonege gore o ka tilwa madi a a batliwang ke banka ka gonne fa o ka adima madi ko bank-eng ba oketsa. Go nale selo se ba se bitsang interest ga o kadimile tšhelete ga gona gore o ka sia kgotsa wa patela go sena yone interest ya teng.

Gore dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama jang madi a motho a dirisang mme ke ditsela di fetse ka o thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno. Ditshenyegelo tseno go ka ikgatholosa tsone ka go patela madi a o a adimileng ka nako mme nako e tlang wa se wa tseye.

Wa kana gore dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi, di a ama jang motho madi a dirisang mme ke ditsela di fa tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno. Ditshenyegelo tseno di ka fokotsa ka go emisa go tsaya madi kwa bankeng madi a e le gore ga o ka se kgone go a patela.